Ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa data di ama botlhokatiro ka gore ba le bantsi ga ba kgone go ka reka ebile e leng gore e ntsi e lekane gore a ka e dirisa go leka go sheba bothata bo mo mafaratlhatlheng. Mme, ebile gantsi o fitlhela e le gore diyuniti tsa teng di kwa tlase mme, madi a teng a le kwa godimo ba le bantsi ba sa kgone go fitlhelela madi ao.

Ke dirisa data ya ntekwane mme, ebile e tsaya sebaka sa kgwedi ke kgona go feta kgwedi e santse ke e dirisa, ke tlhopile yone ka gore ditlhwatlhwa tsa teng di ko tlase. Mme, ebile e ntsha data e leng gore ke kgona go fitlhelela kana kgwedi go ya kgwedi mme, e tlhwatlhwa e ko tlase go utlwala.

Tlhwatlhwa ya data e ke dirisitseng kgwedi e ke lekgolo. Mme, ebile e kgona go fetsa kgwedi, motho ga e batla o tshwanetse go lebelela gore, a network e siame, e ntsi, a ka kgona go itsetsepela motulong eo ebile, a shebe le gore madi a ntsha data e kanang kang for sebaka se se kanang kang.

Nka itumedisiwa ke data e kanang ka hundred gigabyte nka e dirisa kgwedi yotlhe. Ebile, nka rata gore e tsene ka letsatsi la ntlha la kgwedi.

Ke akanya gore e ka tlisa pharologanyo mme, ebile gape e ka thusa ka go nna tlhwatlhwa tlase, le go kgona go dira dilo tse dintsi tse di leng teng, di na le mo leng gore ga di fitlhelele teng. Batho ba le bantsi ba ka kgona go dira tse ne ba batla go di dira ka thekenoloji tse le gore ba itlhopela tsone ka gonne di le teng mme ebile e kgona go ba fitlhisa gore ba fitlhelele ba dire tse le tsone.

Ga o batla go tsenya data o reka airtime ya madi a itseng, a o a batlang mme, o daela dinomoro tse di rileng, o be o sala o tsena o tlhopha gore wena o batla data ya madi a kanang kang, o bo o tlhopha yona gore a o batla ya motshegare kgotsa ya bosigo, kampo o di batla tsotlhe o tsenya ya motshegare le ya bosigo ka madi a kanang kang.

Fa data yaka e ka fela ka nako nka leka go tsenya e nngwe. Mme, go netefatsa gore data ya ka e bolokegile ke leka go sa e dirise mo dilong tse leng gore ga di na mosola gantsi mo inthaneteng, ke tsena mo dilong tse leng gore ke batla go di dirisa, le tse leng gore di ntswela mosola. Gantsi ebile, ga ke ya go robala ke ya itima gore go se ka nna le sepe se e dirisang mo founung ke robetse.

Ga ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa mme, ke o fetole gore o nne data ka gonne, ga o reka data yone e le yone o feleletsa e le gore o dirisitse madi a mantsi ka gonne, data e tswa e feletse e tura go feta ga o reka mowa. Mme, ebile ga o tsena mo o tshwanetseng o e reke teng ga o rekile mowa o fitlhela ditlhwatlhwa tse di kwa tlase tse eleng gore ga ne o dirisitse madi ao go reka data straight kwa lebenkeleng nkabe e le gore o dirisitse madi ao gabedi.